Go tlala ga dithekisi go ntsha ditlamorago tse di ntsi thata kwa renkeng gonne ke tiegelo ya ditirelo, go sa tsenyele matsetseleko sentle, koketsego ya ditekisi tse di sa ngwalang. Mme ditlamorago le maitemogelo a bapagami ba feleletsa e le gore ba a lapa le go tenega. Ba feleletsa e le gore go nna le tshenyegelo ya madi mme fela ba ka feleletsa ka go tokafatsa taolo e e itekanetseng phetolelo ya tsamaiso le ditlhabololo tsa dipalangwa go netefatsa go ditekisi di thusa ba palami sentle.

Dikotsi tse e leng gore di a direga ka nako ya seteraeke. Bangwe ba feleletsa ba gobala mme dipalangwa le tsone di feleletsa di sa tsamaye, dingwe tsone di feleletsa di fisiwa, bangwe ba feleletsa e le gore ba dirisa matsapa go mo go tsona. Mme badiredi ba amega thata mo e leng gore ga a sa ya tirong madi a gagwe a amogela a feleletsa a ya ko tlase, bangwe ba feleletsa e le gore ga ba ungwelwe, bangwe ba feleletsa ba kobiwa kwa ditirong.

Ke dikotsi tsa go tseelwa dilo kana go tshwariwa poo mo e leng gore batho ba feleletsa e le gore ba a gobadiwa mo go sa tshwanelang teng. Ke akanya gore kwa ditirong ba tshwanetse gore ba fetole dinako gore motho a kgone go tsamaya sentle mo tseleng mme batho ba kgone go tswa le ka setlhopa ba ba yang tirong. Fa ke fa go sireletsegile thata kgotsa gongwe kwa tirong ba feleletse ba ba batlele sepalangwa se e leng gore sa go ba tsaya le go ba busetsa kwa gae.

Batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa mme ba simolola go dirisa dikoloi tsa bone ba lebana le melemo e e rileng, boikemelo mo dipalong, go boloka nako, boiketlo le tshireletso go ithuta le go tokafatsa bokgoni. Mme fela mathata a e leng gore ba ka kopana le one ke go palelwa ke go laola maikutlo, ditshenyegelo tse di kwa godimo, go bewa mo kotsing, go sa itse tsela kgotsa pontsho sentle. Go botlhokwa gore ba tsamaisi ba bašwa ba akanye ka thuto e e oketsegileng ya polokelo le go kgona go laola maikutlo le seemo.

E feleletsa e nna tlhoba boroko thata mo teropong ya rona gonne dibese dingwe tsone di kgona go ema mo tseleng, di be di feleletsa e le gore di batla go bankanngwa. Ka nako eo badiri ba pagame mo teng ga bese mme nako yone e a tsamaya ka jalo ke yone tlhobaboroko thata e leng gore ga ke e rate ka dibese tsene gore re tsamaya ka tsona.

Go setlhogo thata mme fela go ya ka nna se e leng gore se ka diriwa ke gore go bidiwe ba sepodisi gonne le ba ba tlhokomedi ba ka dikepeng, batlhokomedi ba kwa di-boarder-reng mme go tsweng moo ba tsene ba ba tlhole ba batle maikwaloitshupo a bone, ba bone gore ke eng se e leng gore ba ikemiseditse sone. Mme ga ba sa di bone dilo tseo ba feleletse le gore ba tshwarwa seo se ka fokotsa borukgutlhi bo e leng gore bo a diragala.

Seo se ama boitekanelo le botshelo jwa setšhaba. Jang bokebekwa le pabalesego di ama ba dinao go fokotsa boikanyego mo go tsamayang, go ama ditshwanelo tsa batsamaya bolokolodi, go ama botsogo mo lefatsheng. Ke dikgwetlho di le dintsi thata ditlhokego tsa dipalamo tsa mo dinaong tse di sireletsegileng, bogodu le borai mo mebileng, go palelwa ke go itlhokomelela mafelo. Mme fela ba ba tsamayang ka dibaesekele ba kgona go nna le nako e ntsi ya gore ba ka tlamela ka bonako le go babalesega mo ditseleng tse di farologaneng ntle le fela tse di tsamayang ka dikoloi.